Nga u vhafha mabambiri kana dzi dokhumenthe dzo fanelaho na nga u gudisa vhatholiwa nḓila dza khwiṋe dza u ita khumbelo na u kono u wanala musi vha tshi kho tea u khwathisedza.

Transfer duty ndi mbadelo ya muthelo ine ya badeliwa luthihi musi muthu a kho bva u renga nnḓu uri i kono vha madzinani awe ndi zwa vhuṱhogwa vhukuma ngauri vha vha na vhutanzi ha uri iyo nnḓu ndi yavho.

Muṱa wa hashu wo no kwamiwa kha u lindela ha phoḽisi musi muṅwe wa muṱa o ri siya ro lindela tshifhinga tshi lapfu lapfu tshifhinga tshe vha vha vha songo ri fhulufhedzisa uri ri ḓo lindela tshone.

Ndi ḓivha zwiimiswa zwo vhalaho vhukuma zwi no nga Medihelp, Momentum health, Fedhealth na Bonitas.

Uri vha vhulunge tshelede ya dibosithi vha ṋange nnḓu yo dzulaho kha vhupo ha vhuḓi. Vha vhe na mugaganya gwama wa u badela nga ṅwedzi.

Muthu u ya kona u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe dzi banngani na kha dzi online website.

Ndi ya kona u i ita kha You Filing Online Portal nṋe muṋe ndi a kona u ḓi itela nahone ndi a wana thuso tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe kana nda ya kha Department Of Labour Labour Centre ndi afho hune ha tovha na dzi ofisi nda thusiwa nga vhathu.

Nḓila ya khwine i ne ya nga thusa u swikelela tshipikwa tshau vhulunga tshelede ndi uri vha i vhulunge kha dzi bannga tshifhinga tshoṱhe ṅwedzi u tshi fhela hu tshi dzhena tshelede huvhe na tshivhalo tsha tshelede tshe vhone vha to ḓi vhudza uri tshi ḓo bva tshaya tsha vhulungiwa.

Ndi vhona zwikalo zwa munikelo wa UIF zwi tshi fanelwa u engedzwa u itela u nekedza mbuyelo dza khwiṋe kha vhashumi uri vhathu vha kono u ḓiṱhogomela musi vho fhelelwa nga mishumo.

U shandukiswa ha interest rate zwi a kwama mbadelo dza vhathu dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri vha ḓo teya u badela tshelede yo no gonya nyana.

Ndi nga fonela bannga yanga nga u ṱavhanya u itela uri ndi kono u thusalea vha i humisele murahu.

Dzi nga thusa kha uri vha ḓiṱhogomele ḓuvha na ḓuvha kana vha kone u vula bindu ḽine ḽa ḓo vha thusa u dzhenisa masheleni.

Ngauri musi vhono fhedza u shandukisa masheleni anga vha mphe one nga kha bannga kana ndi kono u a sedza zwavhuḓi ndi vhone uri ndi masheleni one naa.

Ndi zwa uri musi a tshi yo badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi a sa badele tshelede i nnzhi na uri tshikolodo tshawe tshi sa hulese.

U renga airtime nga bannga ndi zwone zwo tsireledzeyaho vhukuma nga uri a huna na muthu na muthihi a ne a ḓo ni fhura.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngori vhathu vha na vhurereli vhunzhi ho ya ho nga u fhambanana hune a vha ṱoḓi u khakhasiwa nga khaho.

Ee! Ndi vhona ho fanela uvha na pfunzo nnzhi ngauri vhathu vhanzhi vha ita dzi phoso nga u shaya yone nḓivho.

Ngauri musi mbulungo i tshi wela muṱani hu vha hu sina na muthu na muthihi o zwi lavhelelaho vhathu vha vha vha songo vhulunga na masheleni dzi mbulungo dzi ṱoḓa masheleni manzhi u vha na zwibugwana zwi ya thusa kha muṱa ngauri vha ḓo kona u vhulunga mufunwa wavho nga nḓila ya vhuḓi.

Ndi dza ndeme nga mannḓa ngauri musi mufumakadzi o no vha tsini no u beba u vha sa tsha kona uya mushumoni na musi ono fhedza u beba u teyo dzula maḓuvha miṅwedzi hayani a khou kona u fhola musi a si kho kona u ya mushumoni ndi hafho hune UIF ya ḓo dzhena hone ya kona u mufha tshelede i ne a ḓo kona u ḓiṱhogomela ṅwedzi muṅwe na muṅwe u swikela a tshi humela mushumoni.

Ndi nga thoma nga u ṱoḓa ndindakhombo yo fanelaho i ne nda ḓo kona u i shumisa nda ḓo kona u i badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda dovha hafhu nda ya kha internet nda sedza zwine vhathu vha khou amba nga ha idzi ndindakhombo zwivhuya na zwivhi.

Ee! ndo no ḓi wana ndi kho kona u ita mbadelo dza masheleni a ṅwana a tshikulufisi nga luṱingo ndi zwithu zwo leluwaho vhukuma nahone zwi si na vhufhura.

Arali muthu a si na mabambiri kana dzi dokhumenthe dzo fhelelaho u teya u ya kha mutholi wawe uri a muthuse nga hayo mabambiri hu tshe na tshifhinga.

Ndi u ṋeya thuso ya masheleni lwa tshifhinga nyana. Tsumbo, arali muthu a kho ya kha ḽivi ya u beba kana ya u lwala.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri interest rate ndi nyengedzedzo ya tshelede ine ya ḓo dzhiwa nga bannga kha nṱha ha tshikolodo tsha nnḓu i kwama mbadelo yavho ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Zwa ndemesa ndi zwa uri muṱa u yo wo fanela naa u ita khumbelo ya tshelede ya nnḓu ya u thoma.

Arali ha kono vha na dzi thero dzi radiyoni kana dzi theḽevishini dzine dzavha dzi kho kono u funza vhathu nga ha transfer dutie kana u renga nnḓu lwa u thoma.

Dziṅwe dza dzi khombo ndi uri vha nga fhedza vha kho badela zwikuḽufisi kha akhanthu dzi si dzone.

Ndi ya uri vhathu vha fhano Afurika Tshipembe vha ya kona u renga na u rengisa thundu na tshumelo kha maṅwe mashango.

Ndi ha uri vhathu vha vha vha si na tshelede yo linganelaho ya dibosithi nahone vha sa pfesesi dzi transfer duties khwiṋe vha dovha hafhu vha sa ḓivhe uri interest rate i tshimbila hani.

Uri musi muṱa wo weliwa vha ṱavhanye vha ise tshumelo muṱani.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngauri i yo tshelede ya UIF ndi yone ine ya ḓovha thusa musi vho xelelwa nga mushumo.

Ndi ya tshi pfesesa nga uri vhathu vha ndindakhombo ya mbulungo vha vha vha kho ṱoḓou khwaṱhisedza uri na ngoho oyo muṱa wo weliwa naa sa izwi ano maḓuvha ho no ḓalesa vhufhura.

A zwo ngo tsireledzeya na luthihi ngauri mavemu o ḓadza shango ḽoṱhe.

Ndi nga i tandulula ngauri ndi vha ise zwibadela zwa muvhuso arali ndi na tshelede ndi nga to fhedza ndi khou badela nahone tshifhinga tshiḓaho ndi ḓo teya uri ndi sedzuluse uri ndi zwifhiyo zwo tendelwaho u shumisa medical aid nahone ndi vhafhio vho tendeliwaho.

Ngauri dzi phesente dza mvelelo dzi nṱha u fhirisa dza hei yo ḓoweleyaho.

Ndi zwa uri muthu uya kona u vha na masheleni awe a vhuḓi musi ono aluwa masheleni ayo ane anga a shumisa u vula bindu ḽiswa kana u ya ngei dzi khoḽedzhi kana magudedzini a nṱha.

U sa dzulela u bvisa tshelede kana u dzulela u dibositha tshelede ndi uri muthu a dibosithi tshelede nga tshifhinga tshithihi kana a i bvise nga tshifhinga tshithihi.

Nga murahu ha u itwa muaro wa shishi mulwadze o wana a kho tea u badela tshelede nnzhi vhukuma u fhira ye thuso yavho ya zwa ngalafho yavha i tshi i badela, dokotela wa u ara na unastetia vho badelisa nṱha ha tshikalo tsha tshikimu tsha zwa ngalafho zwa siya hu na ṱhahelelo ya tshelede nga ṅwambo wa u uri mulwadze o vha a na gap cover vho ṋekedza kiḽeimi nahone gap cover ya badela phambano zwe zwa vha vhulunga uri vha si badele nga tshikwama.

Ndi ya uri account ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi ya vhuḓi vhukuma nahone vha tea u dzulela u dibositha tshelede.

Bannga i badelisa i dzimbadelo uri i kone u vhuyelwa i kone u ṱhogomela zwishumiswa khasitama a i vhuye vhuyeliwi.

Hu ngavha na penalty kana mbadelo dza u lenga, kana u imiswa ha mbuelo, kana zwifhinga zwa u lindela zwinga thoma hafhu.

U leludza unga badela u tshi khou bva fhethu hoṱhe u sa khou ya tshikoloni kana banngani, u vhulunga tshifhinga na zwiendedzi a huna ṱhoḓea ya u ima kha mitevhe milapfu kana u tshimbila u itela, u badela u khwiṋiswa ha migaganyagwama zwi a leluwa u tevhela mbadelo kha founu yanu zwi thusa kha u puḽana zwa masheleni, khombo ṱhukhu ya u xelelwa nga masheleni a huna u hwala tshelede zwifhungudza khombo ya u tswa kana u xelelwa u khwathisedzwa nga u ṱavhanya u wana vhuṱanzi ha mbadelo nga u ṱavhanya zwine zwa iledza khanedzano.

U ya ḓowela u vhulunga masheleni zwa sa tshavha zwithu zwi konḓaho sa izwi vhathu vhanzhi zwi tshi vha balelwa.

Ndi ndindakhombo ya tshifhinga tshiṱuku ine ya thusa u badela phambano vhukati ha zwine thuso yanu ya zwa ngalafho ya zwi katela na zwine madokotela a phuraivethe kana vhaḓivhi vha zwi badelisa, nḓila ine ya shuma ngayo arali thuso ya no ya zwa ngalafho i tshi badela fhedzi tshipiḓa tsha mbadelo ya vhuongelo kana ya dokotela nahone munetshedzi a tshi badelisa zwinzhi gap cover i badela u ṱahela nga u ralo a ni tea u badela nga tshikwama.

Pulane ya vhuongelo i katela u alafhiwa vhuongeloni tsumbo u ita muaro khombo vhulwadze vhuhulwane dziṅwe pulane dzi katela mishonga i sa fholi thuso ya zwa dzilafho yo fhelelaho i katela zwoṱhe zwi re kha puḽane ya vhuongelo khathihi na u ṱhogomelwa nnḓa ha vhuongelo mishonga i sa fholi na tshelede ya ḓuvha na ḓuvha ndondolo ya u thivhela u fana na zwithu khavhelo zwa maṅwe na zwa maṱo.

Vhaṅwe vha vha vho takala ngauri dziṅwe account dzi vha dzi kho vha tambudza hu kale vha tshi kho ṱoḓa u dzi vala zwi tshi kho to bala.

Vhathu vha fanela u sedzesa mbuelo musi vha tshi khetha munetshedzi wa gap cover.

Vhathu vha anzela u ṋanga musi vho sedza masheleni ane vha tea u a badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi vha dovha hafhu vha sedza mbuelo.

Mbadelo dza tshumelo ndi mbadelo dza u shumisa account yanu u fana na u bvisa u dzhenisa kana u fhirisela mbadelo dza aḓi mini ndi mbadelo dzo dzudzanywaho dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe dza u ṱhogomela account yanu nahone sa i shumisi.

Hai, u ṱavhanya u vala account yanu zwi nga si vhuise vhushaka hano na bannga nga uri ni ḓovha ni sa tshikolodo.

Inifulesheni i fhungudza maanḓa a u renga a tshelede yanu nga zwenezwo arali mvelelo yanu yo dzudzanywaho i fhasi ha inifulesheni ndeme e ya vhukuma ya tshelede ye na i vhulunga i a fhungudzea nga uya ha tshifhinga naho tshelede yo salaho i tshi aluwa.

Ee ndi humbula unga mobaiḽi mani i ya thusa vhathu u langa tshelede yavho khwiṋe.

Ndi mushumo u ngaho u isa ṅwana tshikoloni tsha khwiṋe kana gudedzini ya nṱha dzi yunivesithi kana dzi khoḽedzhi.

Ndi uri tshiṅwe tshifhinga bannga i ya dzhia dzi tshadzhi nnzhi nnzhi dze dza vha vha songo langana dzone.

Arali wa badela ḽounu nga u ṱavhanya vhukuma u fhedza u songo badela dzi tshelede nnzhi nnzhi dza u fhirisisa nahone tshifhinga tshiḓaho u tshi ṱoḓa ḽounu u ya i wana nga u ṱavhanya kana arali u tshi ṱoḓa u renga goloi nga bannga kana nnḓu uya kona u wana tshumelo nga u ṱavhanya ngauri iwe u ya fhulufhedzea.

Ndi hune muthu a kona u ṱanganedza kana u rumela tshelede a dovha hafhu a kona u vhulunga tshelede yawe hone.

Ndi uri musi muthu a tshi ṱoḓa u vula bannga a kone u i vula a hayani nga founu yawe kana khomphyutha.

Ndi nga si ḓipfhe zwavhuḓi ngauri miṅwaha miṱanu yo ḓala vhukuma kha uri muthu avhe a khou badela ḽounu.

Ndi nga ṱoḓa u bviselwa khagala kha uri arali nda badela eyo ḽounce nga miṅwaha isi gathi kana miṅwaha miṱuku hu do itea mini.

Ndi uri arali a tshi khou hadzima tshelede u tea u ḓivha uri u ḓo badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe nahone ha tei u fhira ndi nga dovha hafhu nda mu eletshedza uri ndi khwiṋe a badele nga u ṱavhanya miṅwaha eyo ye a fhiwa yone i saathu fhela.

Ndi uri yo tsireledzea u fhirisa u fara tshelede nga tshanḓa na dovha hafhu na kona u i shumisa ni sina bank account i a ṱavhanya kha u sendela tshelede.

Ndi nga ṱoḓa u vhulunga tshelede yanga.

Ndi nga humbula u fhaṱa nnḓu ṱhukhu ine a i nga ṱoḓi masheleni manzhi hayo maṅwe masheleni nda a shumisa u vula bisinese ine nda ḓo kona u ḽa ngayo.

Ndi uri u badela nga baḽuni ndi mini nahone zwi shumisisa hani ndi vhuyedzwa nga mini thaidzo ine nda nga ṱangana nayo ndi ifhio.

Ndi muhumbulo wa uri a huna muthu muṱuku kha u badela life cover ngauri a ri ḓivhi maḓuvha ane ravha nao.

Ndi uri a yo ngo to fhambanesa na bank account nahone mobile mani i khwiṋe vhukuma ndi nga thoma u mu vhudza zwivhuya zwa hone zwi no nga u sa ḓura u i shumisa.

Heyi ine yavha na mbuyelo nnzhi dzo no fhira ya heyi iṅwe i ngavha yone ine nda nga sala nayo kana yavha yone ine nda i ṱhogomela vhukuma.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga uri arali ni sa zwiḓivha ndi hafho hune na ḓo fhedza ni kho hangwa u badela zwiṅwe zwifhinga na uri zwi a thusa u ḓivha uri u khou fhedza lini uri u kone u puḽana zwithu zwau zwavhuḓi.

Ndi mbudziso ya uri arali nda nga balelwa u badela ṅwedzi muthihi hu ḓo itea mini nahone ndo tendelwa u fhira ṅwedzi arali zwithu zwi sa kho tshimbila zwavhuḓi nda badela ṅwedzi u tevhelaho na wa ṅwedzi wo fhelaho naa.

Ndi muhumbulo wa uri life cover ndi ya vhuḓi vhukuma nahone i ya thusa musi muthu o welwa nga tshiwo.

Ndi tsha uri muthu uya kona u vhulunga masheleni awe zwavhuḓi. Hu sina muṅwe muthu ane a nga kona u a dzhia arali ene a sa zwiḓivhi u ya dovha hafhu a kono u wana dzi interest dzi no bva kha bannga.

Ndi uri arali a kono u dzhia life cover a i badela zwavhuḓi u ya kona u tsireledza vhafuniwa vhawe muṱa wa hawe woṱhe musi hu na tshifhinga tsha tshiwo vha savhe na thaidzo.

Ndi ya uri tshelede yawe i ḓovha yo vhulungea arali a tshi ṱoḓa u i vhulunga lwa tshifhinga tshilapfu u ya kona u i vhulunga hune a ḓo fhedza a kho wana na dzi interest dza vhuḓi.

Ndi ya uri arali ha itea zwiṅwe zwithu kha nṋe nda lovha vha ḓo kona u wana tshelede naho ndo lovha vha nga i wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe lwa tshifhinga tshilapfhu.